Utshintsho kwixabiso lwepetroli kuyenzeka xa ngaba irandi lethu lithe lwehla kakhulu. Kuphinde ngelinye ixesha kufumaniseke ukuba kuyaliwa kumazwe angaphandle esisebenzisana nawo kwioli. Loo nto itsho isichaphazele kakhulu, lwehle ixabiso lwepetroli. Kuthi izinto zisakuba zilungile luphinde lunyuke, njalo njalo.

Izithuthi zikawonkewonke ziluncedo kodwa ukuba bangakhe basincede ekubeni bangade balinde itekisi igcwale nokuba akusizizo iintsuku apho kuxakekeke khona. Ingase uba ngaba akuxakekekanga, itekisi iphume ihambe iqokolela, ingahlali ndawonye uhlale imini yonke eteksini.

Ukukhwela ibhayisikile kunayo ingenelo kakhulu kodwa naxa kunjalo kunabo ubungozi bokulimala ngelinye ixesha. Kodwa wonga kakhulu xa usebenzisa ibhayisikile kunaxa usebenzisa isithuthi.

Into endiza kuyenza ukulwa nale ngxaki ye-overloading, ndiza kutyala amagosa wezendlela angene phakathi kwiirenki zoonotekisi acebise, ancede ajonge, athethe nabo benze izinto ngendlela efanelekileyo ngokusemthethweni.

Abakhweli bachaphazeleka kakhulu kuba oonoteksi xa bathe baqhankqalaza kubakho udutyulwano, kwenzeke ngelinye ixesha kuchaphazeleke umkhweli. Loo nto yenza unxunguphalo kubakhweli.

Ndingafuna ukwazi ukuba lo mrhumo uza kusebenza kanjani kwaye ukusebenzisa lo mrhumo kungawenza na umahluko ukucutha ingxinano nongcoliseko kwiphondo lwethu.

Umhambi kufuneka afike kwangethuba, abe nayo noba yiyure efikile kwisikhululo senqwelamoya phambi kokuba athabathe uhambo lwakhe, akwazi ukucwangcisa itikiti lakhe nomthwalo wakhe kwangethuba. Loo nto ingenza indlela lula.